Fa dibanka di fana ka karata ya sekoloto, di batla ditokomane tsa go tshwana le ID ya gago le sesupo-aterese go netefatsa gore o moagi wa South Africa.

Fa o batla go bula karata ya sekoloto le banka, o tshwanetse ke go batlisisa dibanka tsotlhe, o lebelle gore ke efeng e na leng dituelo tsa kwa tlase tsa kgwedi tsa gore karata ya gago e dire, mme fa o batla go di bapisa ka mefuta o tshwanetse ke go itse gore go na le karata ya Visa, go na le karata ya Master Class, mme wena o tshwanetse ke go lebela dituelo tsa teng tsa kgwedi, mme o tla bona gore wena o ka rata go dirisa karata e feng.